Ngiyakuthenga njalo ngenyanga ukudla kwangaphandle. Ngicabanga ukuthi ngisuke ngenzela ukuthi ngishintshe indlela engidla ngayo. Kwesinye isikhathi ngiyadla kakhulu ukudla okuphekiwe endlini kodwa kwesinye isikhathi uyakukhumbula ukudla okungaphekwanga omuney, uwena okuphekwe omunye umuntu, uzwe isandla esihlukile noma uzwe uhlobo oluhlukile lokudla. Noma usuke uhalela nje ukudla okuthengiwe.

Iy'ngubo ezintsha ey'nikezelwa umfana, ey'nikezelayo esikweni lakaZulu ukukhulisa umfana. Ngicabanga ukuthi ukwehluka, usuke esetshintsha indlela agqoka ngayo esephuma kule ndlela yobuntwana singena kule yobudala. So kuhluke kakhulu kunanoma engakakhuli, engakakhuliswa. Ukushintsha kwakhe iy'ngubo kusho kona ukuthi usekhulile useyakwazi ukuzenzela izinto.

Akukho lula ukunqoba imgoqo yolimi. Kuyaye kusetshenziswe isiLungu isikhathi esiningi ukuthi kwazi ukuthi khulunyiswane, kodwa uma ngabe ey'koleni bengafaka amanye ezinye iy'limi, kanjengokuba kube khona isiZulu, kube khona isiNgisi. Bese kuba kukhona olunye ulimi eceleni. Ngicabanga ukuthi leyonto ingenzeka ukuthi abantu bakwazi ukufunda ezinye iy'limi.

Iyayigqugquzela kakhulu ngoba lapho kusuke k'hlangene abantu bebaningi kusuke kujatshulwa ngey'ndlela ey'hlukene abantu bebungaza ubumbano kuyayigqugquzela kakhulu. Imcimbi le emncane eyenziwayo kaZulu, ubize abantu babebaningi, kube khona ukudla, kube khona inyama, abantu bayahlangana lapho.

Cha, ayi angifuni ukuqamba amanga, akaze ngiwuhambe lo mcimbi ofana nalowo, noma mhlampe ekukhuleni kwami ngikhule kungasenziwa. Kodwa hhayi, angikhumbuli ngiwubone umcimbi ofana nalo. Kungaye ngikujabulele mhlampe ukuba yingxenye yawo kuye kube khona engikufundayo kuwona, ngibone ukuthi kwenziwanjani. Mhlampe nami ngingakuthokozela, ngiyafisa ukuwubona. Akaze ngize ngibe kuwona.

Imishado ehleliwe angiboni ukuthi isingasebenzi esikhathini samanje. Abantu abantu abasha sebethanda izinto ey'hlukile, bathanda imali, babheke ubuhle, babheka nje izinto ey'ningi. Angiboni ukuthi singalungisa esikhathini samanje. Lowo mshado loyo ungaphela nje kungakapheli ngisho unyaka.

Kufanele ube nelungelo lokunqaba lowo mshado ngoba okokuqala lowo muntu awumthandi, okwesibili, awumazi ukuthi uwumuntu onjani. Esikhathini samanje sekugcwele kakhulu abantu besilisa ababulala abantu besifazane. Uma ngabe umuntu ungamuthandi uzogcina sowenza izinto ezingekho, ezingekho rayidi ezingalungile bese kuholele ekutheni lowo muntu ugcina seyakuhlukumeza. Noma awusaphathekile kahle emshadweni, usufunana nokuhlukanisa yena akafuni ngapha. Cha mina ngeke ngavuma angifuni ukuqamba amanga, ngeke ngavuma.

Owami umbono ukuthi ngivumelana nawo, ngivumelana nabo. Umshado kuba yinto yosuku olulodwa kanti umendo kuba yinto yesikhathi eside. Uma ngabe ngizojabulela ukukhipha iy'mali ezinzima ngoba ngifuna ukushada, mase sengisemzini wami, sengihlala emzini wami ngizophila kanjani? Ngoba bengizokwazi ukubeka le mali, ngiyibekele ukuthi uma ngabe sengisemzini wami ngikwazi ukuyisebenzisa.

Ngingajabula kakhulu ukuthi isibongo sami siyaziwa futhi siyakhona ukukhushulwa. Kube khona isuku lapho ekugujwa khona isibongo sami. Ngicabanga ukuthi into enhle ekhombisa inhlonipho nokwamukeleka emphakathini. So kungaba kuhle kakhulu kimina futhi ngingajabula kakhulu ukubhekana nesimo esifana naleso. Ngingabona ukuthi ikhona into enhle ekhona ngesibongo sami emphakathini wethu esiyenzayo.

Into ebaluleke kakhulu emshadweni uthando. Uma ngabe uthando lungekho kukhona imali, lowo mshado loyo awuhlali isikhathi eside ugcine uhambe, uhambe uphele. So kubalulekile kakhulu emshadweni uthando. Okwey'nkolelo nokunye ngiyakubona kuza kamuva, kodwa nje into ebalulekile emshadweni uthando ngoba abantu uma bethandana bangenza noma yini abafisa ukuyenza futhi bangakwazi ukuthi bazenzele eyabo imali. Kodwa uma ungena emshadweni ngenxa yemali ubanenkinga ngoba uma kuncipha noma kuphela yona leyo mali uthando liyaphela.